Mina bengingakwenza ukuthi ngiqale ngokungcwaba umuntu loyo wasekhaya. Ngifune imali mboleko ebhenki, ukuze ngizokwazi ukungcwaba umuntu wakithi ngesizotha. Umuse ngiqoqe bonke ubufakazi bey'nkokhelo zami ngiy'khokhela lowo masingcwabisane. Ngi-check-e noma ngiqinisekise ukuthi akukho yini la engasalela khona ngemumva. Uma kungekho ngivula icala lenkokhelo, ukuze bezokwazi ukuthi basikhokhele.

Ngingathatha yonke imininingwano yami, ngiqonde kwa-Department of Labour oseduze nami. Ilapho engizofike ngiqonde kahle konke mayelana nokukhokhelwa kwami ngendlela okuyiyo.

I-gap cover idila nezimo ezingalindelekelanga empilweni yakho ezingaqhamuka. Okunjengokugula kanzima komuntu oku-serious okungadinga ukuthi kube nemali ekhokhwa ngokuphuthuma ukuze ukwazi ukuthola usizo, noma uthathe futhi i-gap cover ey'ntweni ey'njengoku-finance-wa yibhange uma uthenga imoto lapho ongay'thola khona usushona. Imali iyaphuma futhi kwi-gap cover ukukhokhela imoto uma bengakwazi ukuyikhokhela abanye abasele.

Yebo zanele le zindlela ezikhona, futhi kunobuhlakani ngemumva kokucabanga kwazo ngoba kukhona indlela yokuthumela imali ngeselula foni okumele ukuthi umuntu omuthungelayo efake iphini leyo osuke umuthumele yona, engeke ikwazi ukuthi vele ifakwe nanoma ubani omunye umuntu. Leyo ndlela iqinisekisa ukuthi imali yakho iphephe ize kuwena kuphela.

Awukho umuzwa oyodlula ukujabula okuzwayo uma uvule ibhange lakho kade usanda ukuthola umsebenzi uqala ngqa ukufaka imali yakho ebhange kwi-fixed deposit, uyibekela isikhathi esizayo. Lapho okuthi sekuhambe khona isikhathi unezinhlelo zakho ozifisayo nokuzenzela okube sekufunakala futhi ukuthi uhoxe kulezo zimo zakho noma lezo y'nhlelo zakho ngenxa yokuthi usuphelile umsebenzi. Lapho sekufuneka ume ukufaka imali kwi-fixed deposit yakho.